Kubahlinzeki be-TV be-sathelayithi, kunezinhlobo ezihlukene zezezinhlelo zemidlalo ezitholakalayo. Ezinye zezemidlalo nama-league adume kakhulu, zifaka ibhola lezinyawo, soccer. Ama-league afana ne-English Premier League, i-La Liga atholakala kakhulu. Ibhola lezandla, basketball, i-NBA iyinhlangano edume kakhulu e-US, futhi izinhlelo zayo zitholakala kubahlinzeki be-TV be-sathelayithi. Ibhola lomkhumbi, American Football, i-NFL inemidlalo ethokozisayo, futhi izinhlelo zayo zitholakala kubahlinzeki be-TV, besathelayithi.

Uma ngabe ngingakha ifomethi yezindaba ezintsha zesiteshi zemisakazo yomphakathi, ingaba nezigaba ezilandelayo. Izindaba zomphakathi, izindaba ezithinta imiphakathi yendawo ezifana nezinkinga zomphakathi, izenzo zomphakathi, nezimo zempilo. Izindaba zezempilo, ukuhlinzeka ngolwazi lwakamuva mayelana nezempilo zomphakathi, izifo, iy'nhlelo zempilo. Izindaba zezomnotho nezezimali, ukubika mayelana nezinguquko kwezomnotho, amabhizinisi, kanye nezezimali. Izindaba zezemvelo, ukuhleleka ngolwazi lwezemvelo, izimo zezulu, nezenzakalo ezibalulekile.

Ukuze ngiqinisekise ukubonisana okusheshayo nokuphumelelayo nge-telemedicine. Kungafanele ngiqale ngokuhlola ukuthi isiguli sinesixhumi esisebenzayo se-inthanethi, ikhamera nemakhrofoni esebenza kahle. Ngingabheka ukuthi imvelo yokuxhumana ivikelekile futhi ihlala idinga imvumo yokuhlola noma ukubonisana. Ngingaqiniseka ukuthi ukusebenzisa i-software yokuxhumana kuvikelekile ukuze ngivikele imininingwane yezempilo, futhi ngingalinda isikhala sokuphendula ukuze ngiqonde kahle izinkinga zesiguli. Ngibuze imibuzo ephusile, futhi ngihlinzeke ngezixazululo ezicacile.

Uma ngiphethe uhlelo lwezingxoxo esiteshini somphakathi, amalungiselelo okungafanele ngiwenze ukukhetha izihloko ezithakazelisayo ezithinta izidingo zomphakathi. Ukuhlela izivakashi ezahlukene ezifanele izihloko futhi ezinolwazi olunzulu. Ukulungiselela imibuzo ethokozisayo nekhuthazayo ukuze kugqugquzele izingxoxo. Ukuhlola izimpahla zobuchwepheshe ezifanele ukuze ngiqinisekise ukuthi ukuxhumana kuhamba kahle. Ukuqhuba ingxoxo ejabulisayo, kufanele ngibambe ukunaka kwesilaleli ngibe nemibuzo evuselela nokuzwakalisa izimvo ezihlukahlukene.

UNdabenhle Mkhize, njengomqondisi womculo wesiteshi somsakazo somphakathi, angawethula uhlelo olusha lomculo ngokuhlela kahle izinhlelo ezilungiselelwe izethameli zomphakathi. Kufanele aqale ngokuhlola izidingo zomphakathi ukuze aqinisekise ukuthi uhlelo luhlobene nezinto ezithakazelisayo kubalaleli. Izici okufanele asebenzele kuzo zifaka ukukhethwa kwezemidlalo. Izitayela zomculo ezahlukene, kubandakanya izindawo zomculo zamasiko. Izethameli, ukuqonda izithakazelo, nezidingo zezithameli. Izinsiza zobuchwepheshe, ukusebenzisa izinhlelo zobuchwepheshe ezikhangayo neziyinqaba.

Ukuhlonza okukude nokwelashwa kweziguli ngokusebenzisa i-telemedicine, kukhuthaza ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo, ikakhulukazi ezifundeni ezikude. Izinzuzo zifaka ukufinyelela okusheshayo kokwelashwa, ukunciphisa izindleko zokuhamba kanye nokwandisa ukufinyelela kubantu abaphila ezindaweni ezihluphekayo. Izinkinga ezifanele zifaka izinkinga zobuchwepheshe ezifana nokuxhumana okuphazamisekile. Ukungabi khona kokuhlolwa komzimba ngqo, kanye nokungatholakali kwezinsiza ezidingekayo ukuze kuhlolwe iziguli ngokuphelele. Lokhu kudinga izinhlelo ezisemqoka ukuze kubonakale ukukhula kwezimpendulo eziphumelelayo.